Metheo e metle ya ho aha setswalle le ho baballa setswalle, ke hore le le sehlopha le tlametse ho ratana mme le bontshane diphoso, mme le be batswalle ka ho lona. Hore le kgone ho thusana le kgone ho bontshana diphoso ka dinako tsohle.

Mme ke rata hore o tlo ntshwarele. Empa ne ke kopa feela o kgutlise, ne ke kopa o ko nkadime di-game tsa ka hape hore mpe ke kgone ho bapala. Kea tshepisa hore mosebetsi wa sekolo ke tlo o beha ka pele ho di-game. Kea kopa hle mme motswadi.

Ke ka rata hore ho batswadi ba bang, ho ka ba jwang ha re ka ikopanyang mmeng ra bona hore re thola jwang diaparo tsa ho bapala bolo tsa bana. Mme ra bona hore re ka kapa re ka fumana mang ya ka rokelang bana ba rona diaparo. Hore bana ba rona ba nne le diaparo tsa ho bapala bolo ka ho tshwana.

Tjhe, ha kea thaba hohang ka taba ena hobane ha se batho kaofela ba ka nkgonang ho mathela Comrades Marathon ka ha batho ba bang ba na le mathata a bo pelo, ba ba bang ba na le mathata a bo di-asthma. So, ha kea thabela taba ya hore mo-Afrika e mong le e mong o tlamehetse o mathela Comrade Marathon ka ha re le kaofela, ha re lekane le maemo a bophelo ha tshwane.

Sehlopha sa Afrika Borwa ha ne se hlola dihlopha tse ding ka World Cup, be ke ikutlwe ke thabile ebile ke le motlotlo ho ba mo-Afrika Borwa. Ke ne ke thabile haholo ha ha bana bao ba ne ba etsa hore ma-Afrika Borwa a thabe e be ke pososelo feela difahlehong tsa ma-Afrika Borwa. Sehlopha sa bolo ha se bapala le hlopha tse ding, di se tlisa thabo dipelong tsa rona, jwalo ka ma-Afrika Borwa.

Hangata ho ye ho thwe dihlopha tse ikwetlisang ka disebediswa ke tsona tse hlolang, tjhe ha ke dumellane le seo. Ka ha hangata batho ba mathang ba sebedisa feela hore mmele o dumele seo ba tlo se etsa ka nako eo, mme ha ho na disebediswa tse ba di sebedisang.

Ba thusa ka ho bontsha hore re le sehlopha re tlameha ho etsa eng, ka nako efeng, ka tsatsi le feng. Mme ba etsa hore hlomphaneng ka hara sehlopha. Re nneng le nnete re ne le lerato.

Ke tlo rata ho bona diphethoho ka hore bo mmasepala ba tlise tse ding tsa dintho ka hara makeishene a rona. Hore batho ba kgone ho di fihlella, ba kgone ho ikwetlisa ka nako tsohle. Motho ha tlameha ho dula ha ile toropong, empa ka hara lekeishene di tlameha hore mpe di be teng.

Ke qadile ho rata papadi ya table tennis. Ke qadile ho rata papadi ena table tennis ka selemo sa 2020. Ka hobane papadi ena ya table tennis ke papadi e leng hore re re e bapallwa indoor, re bitsa ka hore ke indoor sport. Hobane papadi ena e bapallwa mo ho nang le morithi. Mme babapadi ba yona ke batho ba dulang ba ikwetlisa ka dinako tsohle hore ba kgone ho dula ba win-a.

Molekane wa tseba re ka etsa tjhelete ha re ka thusa batho ka hore ba ikwetlise, ra ba bontsha hore ba tlametse ho etsa jwang ho etsa hore mmele ya bona e dule e kwetlile, mme mmele ya bona e dule e hlasitse. Ka hoo, re ka etsa tjhelete hobane ha re batho bao batla sebakeng sa rona re tlo ba patadisa re tlo ba patadisa tjheletenyana e nyenyana hore ba kene sebakeng sa rona. Mme ebe rea ba kwetlisa.

Ho ikwetlisa ho ka, ho ikwetlisa ho ka thusa motho hore mmele wa hae o dule o matlafetse mme ho ka thusa hape le hore motho a se ke a a thola bo tshwaetso jwalo jwalo.

Tjhelete ya mmuso dikantorong tsa dipapadi, o ka e fumana ha e le hore o na le sehlopha se ngodisitsweng mme wa bua hore hobaneng o batla dithuso tsa tjhelete kantorong ya dipapadi.